Mina ndzi vona Wi-Fi hikuva yi tirha hi ku hatlisa.

Ku nga ha dyondzisiwa hi data leswaku va ta tiviwa njhani ku tlhela dyondzisiwa vanhu a nga ha endla loko ku ri leyi nga ta va yi ri nene nxavo wa hikuva loko va nga vheli va ya eka leti ntsengo .

Vunene byo xava data leswaku yi ta ku pfuna u lavisisa swo fambelana na swibihi bya xona i ku ri u ri eka inthanete u endla swikolo.

Mina ndzi nga ya MTN tanihi le ya ntsengo ya le data ya le ka MTN kota ku tshama tirhisa .

Ku xava va ka ndzi rhange ndzi pulene laha yo ringana mbiri na ntlhanu wa makume wa ku ndzi xava data leyi ndzi n'we n'we ri hexe netiweke leyi yi ku xaveka naswona yi heta nkarhi wo netiweke leyi a yi leyi mina ndzi tshamaka .

Ndzi nga ha va loko muxavi va n'wu ngetelela yi helaku.

Netiweke leyi nga na ntikelo wo antswa loko u lava ku xava eka eka MTN plan-e leti hi kona hi mintsengo ya le hansi u nga ha xava data eka kumbe u ya eka data eka MTN.

Yi cinca misava eka yona tindhawu vuxokoxoko byo karhi sukela ku hlaya tibuku AI byin'wani byo ka byi nga mara hikuva hi yena a teka vuxokoxoko byona .

Ku nga ha endliwa xin'we munhu a vutisa swivutiso a faneleke ku ti lavela etibukwini yi nga ha endliwa leswaku yi hlamusela munhu eka tibuku a hlaya tibuku letiya a kuma tona ku tlula leswaku yi lebyi.

Xikolo emahlweni vutivi hi ku hi AI, AI yi kona na byona a hi hinkwabyo lebyi lebyi munhu a bukwini.

yi fanekele leyi yi nga yi tirhisa xiswona.

Mina ndzi tanihi leni va tshembela eka yona lavi ku tikuma va.

Hileswaku u chatbot hi nkarhi wa a wu bohi mali leyi .

A switirhisiwa swi endla olova tanihi vuxokoxoko hi ku va tlhe va kota ku kuma ku naswona hi mintsengo ya tlhela swi endla leswaku va ri karhi va vulavula ni va munhu a nga ha vulavula ni tikweni .

Chatbot yi endlaka ku ti ehleketela hi va tsandzeka swo karhi loko swa ku hanya na loko se va ri.

Ndzi nga ha foni ya mina na swi pfula mina endla leswaku swi pfula hi leyi tiviwaka hi .

selulafoni to fana to fana a lava ku pfuneka eka a nga ku a nga ha ndzi swo fana leswi vula leswaku na yena swi kona ni hileswaku munhu a nga a hetelela hi ku ya yena na ku computer swa .

Munhu lowu kukula ndlwini hi woxe hi munhu loyi wun'wanyana ya nkukulu lowu kukula hi xiya leswin'wana a a tshama hansi.

Ku vulavuriwa ku tirhisiwa xo eka munhu wo xona hileswaku xiswona ta loyi a xi tirhisa i ku va ya munhu loyi a xi yi veka laha yi nga ha kumi van'wana.

Ku minkarhi ya leti na mina hambana va lava ku ku .

Vo yo hambana hi a ti endzeni ka ti fani .

Eka hi laha vanhu swi yi tekisaka swinepe Samsung yi ku tiya ya .

leswaku Afrika-Dzonga le hansi va loko yi tirhisa na ku tiyisisa va e netiweke ya vo yi va yi .

rin'wanyana wa Xitsonga ku va ku cinca ndzi lava ku .

Mina a va ta tirhisa ta vona vanhu va tsandza ta vona hikuva .

hi loko munhu a a ri ekaya le munhu u hela hi ku tirhisa laha swi twaka a n'wu ku vuya ka yena ku n'wi pfunisa loko ku ve tsalela mi ta n'wi tsalela sendela tolo kumbe mimirhi leyi na.

kule i ku va u nkarhi wun'wana na wun'wanyana nakona laha ku nga vubihi u tiyisisa ku leyi a nga na yona.

Xa u va u ri eka riqingho kumbe laha u swo fana app-e to fana na kumbe laha u nga ta nela ri ku vona ka video kumbe ene ri nga ku hlamusela.

swichudeni byo ka byi nga nkarhi wun'wanyana a tirhisi yona swichudeni kokwane.

Mina ndzi nga tsakela ku dyondza etlilasini tani hi ku loko ndzi dyondza etlilasini ndzi vona onge ndzi ta va ndzi ri na nkarhi wo enela na mudyondzisi wa ku vutisa swivutiso leswi ndzi nga swi twisiseki.

Ku dyondzela ekaya u dyondza hi nkarhi wa wena u karhi u tshama ekaya u karhi u kuma ku pfuneka eka lava va nga le kaya leswo biha hileswaku nkarhi lowu mudyondzisi a nga ta wu veka nkarhi wun'wanyana ku ku va ku ri ni tlilasi eka inthanete wena laha u tshamaka kona ku famba gezi kumbe wu onhakela hi khomphyutara kumbe netiweke wa inthanete wu nga khomi.

Ndzi vona swi nga lulamanga tanihi ku loko u dyondza eka inthanete a wu kumi vuxokoxoko hinkwabyo ku fana na loko u dyondza etlilasini.

I ku languta ndlela leyi muvulavulelo a vulavulaka hi yona.

U nga ha tirhisa swo fana na siri loko ku ve u tirhisa iPhone u nga ha tirhisa swo fana na Alexar u nga ha tirhisa swo fana na ti-software ta .

Ina, hikuva loko henhla vanhu va tsandzeka ku xava data leswaku va nghena eka .

Wu hambana hikuva nxavo wa data henhla ku tlula data wa Cell C teka Cell C hikuva nxavo wa yona wa.

Swa ndzi khunguvanyekisa ndzi twa ha ndzi ngetelela nkarhi ndzi tirhisa kumbe va hi pfumelela leswaku loko hi nga hi yi tirhisa ku.

Ndzi tatisa ka mune ndzi tatisa kan'we data ya netiweke .

Data ya ti-cellphone la ka eka cellphone ethayimi kumbe u xava data loko u laha eka cellphone leswaku yi ku nghena eka inthanete hi riqingho ra .

A ndzi ta yi tirhisa ku endla swilo leswi nga loko ku ve ndzi muchudeni ku endla swilo swa xikolo ndzi nga ha tirhisa ku nghena eka YouTube ndzi vona na leswi a ndzi fanekele ku.

Hikuva Wi-Fi ya le hansi naswona i xavile u nga ha yi tirhisa u karhi u hakela nxavo wa le naswona a yi expire-i loko u yi xava henhla naswona ya expire-a a yi hlweli ku .

Leswi ndzi swi landzelaka leswaku a yi kahluli yi na ku nghena eka ti-app leti ndzi swi tivaka ti dya data swinene loko ndzo no hela ndzi pfula swo karhi.

Hikuva swa ti loko swi ti-app to ndzi vona onge a ku fanele ku va yona wa le hansi tanihi hikuva hi data ti-cellphone ta .

I ku hunguta ti-app.

Vudurhi bya data byi nga ha endla i tsandzekaka ku xava data leyi a vulavisisi bya vuxokoxoko byo hambana .

Hikuva tanihi vaxavi koti ku fikelela ku xava ku na laha va nga ha kotaka ku dzana wa tirhandi kotaka ku xava data yo ringana .

I ku va va tiva leswi va faneleke data ku endla swo.

U nga ha endla leswaku va ku kota ku nghena eka inthanete yi durha va nga ha tsandzeka ku ku nghena eka .

Ndzi nga ha hlawula va leswaku loko ndzi a wu hluphi na swo minxavo ya le.

I ku va netiweke wa kahle wu nga endli leswaku loko u kumeka netiweke wu na data ya wena yi tindhawu hinkwato data yi tirha.

Leswi swi ta ku tiva u ta yi .

Ndzi nga ha netiweke ndzi kusuhi na mina leswaku na vona hi ndlela leyi mina yi.

Data yi nga ha fanekele u va u yi u boheka ku swi kumeka leswaku u kala u teka data endla u va na .

I ku ya data leswi u nga ha swi u wa ha ri yi helaku eka siku ro karhi data ya wena yi ya yi ya hela ra .

xo lomba eka netiweke lowu ndzi wu kumbe loko ndzi ri na .

Leswaku tisela data hi ku swa mali ya ku yi xava.

Va nga ha hunguteni ka tifoni ta vona tiyisisa leswaku a yi pfumeli na tona ti tirhisa eku ti tirhisi.

iPhone-i yi ti tirhisa data yo ta.

A swi ta pfuneta hi lava nga tiveki tinqingo ta.

Leswi swi endla leswaku ri karhi ri endla ku kambi leswaku muvabyi u leswaku yona yi le ku tirheni na a yi le ku tirheni a nga ha.

AI yi nga kumbe ku tirhisa hikuva nkarhi yi lava vuxokoxoko va va endla vuxokoxoko ya tibuku kumbe va lavisisa .

Hi laha swilo swa ye loko a cinca foni leyintshwa tlhela a kuma lebyi a byi ri .

Vanhu va ku hambana.

Ku na ti ri hava yimbeleriwa ku na leswi ka tinsimu ta.

Vadyondzisa va nga mbali vana ku tirhisa .

Mina nqambi ya ku fana Chauke Chauke chaya kumbe ti dyondzisaka swinene tlhela ku va tinsimu leti nkarhi wun'wanyana .

Mina yingisa na ku tshemba leswaku xi ta hlamula nakona ku ta a yingisela ro fana na ra humelela loko ndzi ndzi va na ku nyana ndzi ta eka norho wa mina wa mina na.

Malume data hi yi tirhisa loko hi lava ku nghena eka inthanete, hi yona yi endlaka leswaku munhu a kota ku nghena eka inthanete. Naswona mi nga ha yi tirhisa ku endla ti-app-e to fana na va WhatsApp, Facebook na Instagram.

I ku va ri tirhisiwa ngopfu, na leswaku tiselulafoni ta masiku lama tin'wanyana a ti tirhi loko munhu a ri hava data.

Ndzi nga ha vula leswaku nxavo wa le data wa data wu le henhla, na matirhiselo ya data yi le henhla eka vanhu. Van'wanyana a va swi koti no tirhisa data kahle va yi tirhisa hi ndlela ya vusopfa. Leswi endlaka leswaku va tshama va ri karhi va ri ku xaveni ka data.

A nga ha nghena eka inthanete a endla vulavisisi byo hambanahambana, a tlhela a vona tivhidiyo. A nga tlhela a kota ku pfuneka loko a ri.

A nga ha tirhisa data ku nghena eka inthanete, ku tirhisa ti-app-e leti nga efonini, ku kuma ku pfuneka hi ku tirhisa selulafoni laha a nga kotaka ku vulavula na dokodela ra yena.

Ina. Data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi.

Ku bela riqingho hi vhidiyo swi tirhisa data yo tala ku tlula loko u bela riqingho hi rito. Tanihi leswi loko munhu a bela riqingho hi vhidiyo a vonaka munhu loyi a vulavulaka na yena.

Mintsengo yo ringana khume wa tirhandi leyi hakerisiwaka loko munhu a a ala a karhi a tirhisa data ku ve data leyi a faneleke a yi tirhisa yi herile.

E-e mina ndzi vona swi nga ri kahle. Hikuva data a yi fanele yi tirhisiwa ku fikelela loko yi hela ku tlula mhaka ya ku va yi espayara.

Malume mi nga ha ya evhengeleni leri ku xavisiwaka airtime kumbe data. Loko mi xavile airtime, ku na tinambara leti mi faneleke ku ti tlhava eka foni ya n'wina ku va mi xava data. Kumbe mi nga ha fika mi xava yona data hi xiviri, kutani mitirhisa tinomboro leti va nga ta va mi tsalele tona ku chela data leyi eka selulafoni.

Nkoka wo xava mobile data i ku va u kota ku tirhisa ti-app-e leti u nga ta va u ri na tona endzeni ka foni. Yi nga tlhela yi ku pfuna ku nghena eka inthanete.

Ku nga ha va ku ri leswaku u tirhisa data ku nghena eka ti-app-e to fana na va YouTube na va TikTok. Laha u vonaka tivhidiyo nkarhi wo leha.

E-e a swi fani. Ku cheriwa ka data u nga ha ya e evhengeleni u ya ti xavela data kutani u ti chelela eka selulafoni ya wena. Pulani ya data, u vulavula na vanetiweke mi twanana leswaku u lava pulani yihi nakona u ta hakela mintsengo ya njhani hi n'hweti.

U nga hunguta ku tirhisa ti-app-e leti nga ku pfuneki nchumu, u tirhisa data ya wena ku endla swilo swa nkoka.

Loko ku ve netiweke wolowo wu ta va wu ku pfumelerile leswaku u xava data roaming, leyi u nga ta ya u ya yi tirhisa ematikweni mambe. Loko yi ku helela, u tihlanganisa na va netiweke. Ku nga ha ri ku tirhisa app-e ya netiweke wolowo leswaku u kota ku xava data yin'wanyana.

Mutswari a nga ha endla leswaku selulafoni ya yena ku va ku ri yona leyi lawulaka selulafoni ya n'wana, laha a nga ta kota ku vona matirhiselo ya n'wana wa yena ya data.

Va ha xava hi ku tirhisa USSD, nkarhi wun'wanyana hi SMS. Wo fana na mina, loko ndzo va ndzi kumile SMS yo karhi yo huma eka MTN va ndzi tivisa hi data yo karhi, laha va nga ta tlhela va ndzi byela leswaku loko ndzi lava ku yi xava ndzi nga ha rhumela rungula ro fana na n'we, ndzi endla tano.

Leswaku n'winyi wa data a ta kota ku ti lunghisela ku xava data yin'wanyana. Na leswaku a ta sivela ku hakela mintsengo yin'wanyana leyi nga ta va yi engeteriwile hikuva a helele hi data, a ha yi pfurile.

U nga ha tsandzeka ku nghena eka inthanete. Nkarhi wun'wanyana u nga ha tsandzeka ku rhumela marungula eka ti-app-e to fana na va WhatsApp.

U nga ha yimisa matirhiselo ya wena ya data leswaku yi ya hela hi nkarhi lowu wu faneleke, kumbe yi nga ku heleli nkarhi wu nga se fika.